Metshameko ya kgaisano ya seileketeroniki e thusa motshameko go itlosa bodutu ka go mo tshegisa, go mo tsenya maikutlo, le go dira a le go tlhatswa maikutlo ka monate le kgatlhego.

Motshameko wa o tlola mogala o tshamekiwa ka go tlola mogala o tsenngwang fatshe, o tlhokega batshameki ba le bobedi kgotsa go feta go tshameka motshameko ono.

Ee, ke kile ka tsenela kgaisano ya kgwele ya maoto kwa sekolong, ke ithutile team work le maikemisetso.

Ke rata kgwele ya maoto, tiragalo e ke e ke fa re fenya kgwele mmogo le sa ba tsaya karolo ba ba nang le bokgoni.

Metshameko e thusa batho go aga boitsholo, go ithuta o dirisa le ba bangwe le go oketsa kutlwano e fokotsa go tlhobaela le go nna ditlhong.

Ditiragalo tsa boditšhabatšhaba di baeti le madi, di tokafatsa botshelo. Naga e ka tokafatsa ka polokego ditirelo le papatso ya ditiragalo.

Go tshameka metshameko ya mo inthanete o sa o ka dira bothata jwa matlho le mmele. Ke rata ka gonne ke kgaisano ebile o tshameka le ba bangwe.

Ditiragalo tsa boditšhabatšhaba di kgothatsa bašwa go tsaya karolo ka go ba fa sebaka, go ba ruta bokgoni le go ba thusa go ikanya le go itlhoma maikaelelo mo metshamekong.

Mo sekolong ke ne ke tshameka kgwele ya maoto, basketball, le volley. Ke ne ke rata kgwele ya maoto ka gonne e ne e monate le go ruta tiro ya setlhopha.

Ke ithutile gore rugby e ruta botlhokwa jwa tiro mmogo, go tshwaetsega ka natla, le go nna le boikanyego mo di tirong ya setlhopha. E thusa le go aga boitsholo jo bo nonofileng le go tshegetsa setšhaba ka maphata.

Rona re rata go bua, go bina, le go tshameka metshameko ya kgaisano ya mobile. Ke rata ka gonne e monate ebile e kgothatsa tirong mmogo.

Ke rata motshameko wa setso wa go tlola mogala, o tshamikiwa ka go tlola mogala kwa fatshe ntle le go . O tshwanetse go tshameka ka maitshwaro le boikarabelo.

Mananeo a metshameko a ka thuto, bokgoni jwa botshelo, le o tsaya seabe mo setšhabeng ka go kopanya thuto le metshameko.

Bana ba tshwanetse go latela melao ya tshameko, go tshameka ka tshwanelo le go bontsha boitshwaro, baholo ga ba letlelele go tshameka le bana ka gonne ba tshwanetse go ba tlhokomela le go ba sireletsa mo dikotsing.

Go ikentsha bodutu le ditiro tse di jaaka go tsamaya le o kgweetsa baesekele, go tokafatsa botsogo jwa mmele le maikutlo le go fokotsa kgatelelo.

Go ikentsha kwa ntle go moya go fokotsa kgatelelo, le go oketsa kutlwano. Ditiro tse di molemo ke go tsamaya ka dinao, go lema tshingwana, le go lebelela dinonyane.

Ee, go palelwa mo metshamekong go ruta motho go nna le nonofo ya maikutlo, go ithuta go itshola, le go tsweletsa boitshoko jwa go se ka a seno se thusa go tokafatsa tlhaloganyo ya gagwe le go nna le bopelokgale mo mathateng a botshelo.

Ke itse metshameko ya setso jaaka go tlola mogala, go bapala dikatlholo, le go tshameka dipapadi tsa letsopa. Metshameko ya setso e tlhole e tshamekiwa thata ka gonne batho ba ka ditlhokwa tsa botshelo. Thekenoloji e fetogile ka gore metshameko ya selegae e tlhokafala mo dikolong le metsweding.

Ke batla go leka go ralala gonne go thusa mmele go nna le maatla le go oketsa botsogo. Ke mo lenaneo la me ka gonne ke motshameko o o monate o dirisang mmele ka botlalo, mme o thusa go fokotsa kgatelelo.